Akukho phuhliso endilaziyo olwenziwayo kuba nam ngomnyaka ka-twenty ten ndandisemncinci kakhulu. Ndicinga ukuba ndandisenza ibanga labasaqalayo esikolweni kodwa ndiyayikhumbula wona umnyaka weFIFA World Cup. Kulapho ndathengelwa khona ivuvuzela kunye nesikipha selizwekazi iAfrika.

Ewe, indawo endihlala kuyo ikhona kwaye inazo izixhobo zemidlalo kunye nokonwabela khona eminye imisibenzi yolonwabo ezihlangabezana nezidingo zabahlali. Umzekelo sinefama, fama leyo umhlatyananyana wayo usetyenziselwa ukudlala ibhola ngabantwana abangamakhwenkwe nabangamantombazana bakwaphaa ekuhlaleni.

Ndingakhupha umthetho omnye lo uthi ukuba ikuba ibhola ichige idolo lomphosi webhola, mphosi webhola lowo uphumile nto leyo ndicinga ukuba noko noko yona ayikho-fair kangako ngoba ezi zinto ziyenzeka. Ngoko ke yenza loo nto umdlali ungabi hlwaps, ungonwabisi ungayolisi kwaphela. Wenza ube neengxoxo umdlalo iimpikiswano ezingacacanga.

Ndiyavumelana kakhulu nayo kuba abantwana abazibandakanya nemidlalo, abazibandakanya nokuzilolonga, nayo yonke loo nto leyana abafane bona babandakanyeke kwilwaphulomthetho nobundlobongela. Koko baqaqambisa ikamva labo bezivulela amathuba wokubangabantu abakhulu abazibandakanye kwezemidlalo.

Sizidlalela amakhasi endlini okanye sizidlalele imidlalo yezandla, ukuqhwaba, ukucula nokudanisa.

Andinalwazi lungako noko nge-basketball, ngoko ke andinoba namthetho endinofuna ukuwongeza okanye endinofuna okuwususa. Kodwa endiwuxhasayo ngowokuba makungasetyenziswa ziyobisi xa kuza kudlalwa okanye abadlali mabangasebenzisi iziyobisi xa bezilolonga.

Zininzi kwaye ziliqela iindlela zokuchitha impelaveki kwindawo endihlala kuyo. Ungaya eRatanga Park apho unokuhlala khona ube nepikiniki nezihlobo okanye nosapho lwakho. Okanye uye eNinja Park eseKenilworth apho unofika udlale imidlalo yokuzilolonga neyolisayo ukuze wena nosapho lwakho nibe sempilweni kwaye nonwabe.

Imidlalo yebhola okanye imidlalo yenethibholi ayiququzelelwa ngokwaneleyo kuba akukho bantu bokufaka mali. Abatyalimali banqabile abanokutyala imali kwinto enokunceda ulutsha lwasezilalini lungazibandakanyi neziyobisi kwanotywala.

Andinalwazi lungako kodwa ndicinga ukuba noko luyakhula, lufana kanye nolweqela lwezemidlalo lwebhola kuba yona iyakhula kakhulu. Kubuyelwa ezilokishini kuzothathwa aba bantwana baziqeqeshayo, bazilolongayo bayofakwa kwezi timu ziphezulu ukuze bamele ilizwe okanye loo timu, elo qela.

Imidlalo yebhola, hayi akusukuba ayikho yona ikhona kodwa ayiququzelwa ngokwaneleyo. Imidlalo nje yokuzilolonga efana nokubaleka, imidlalo ye-rugby nemidlalo yentenetya ithathelwe ingqalelo. Kuba imidlalo yeyona nto ibalulekileyo esikolweni enceda ukuba abantwana bahlale besendleleni, bazilolonge kwaye bahlale bekhaliphile nasengqondweni ukuze bagxininise kwizifundo zabo zesikolo.

Makungabikho ziyobisi zithathwayo ngabadlali phambi kokuba badlale okanye bangene ebaleni lokudlalela umdlalo. Abadlali mabakhuthalele ukuzilolonga ngalo lonke ixesha ukuze bazigcine besempilweni bekulungele ukudlala.

Ndenza umsebenzi wesikolo ekhaya ze ukugqiba kwam ndihambe ndiye kudlala nabahlobo bam. Ukuba abahlobo bam abafumaneki babambeke yimisetyenzana yakomawabo, ndibuyela ekhaya ndizibukelele umabonakude okanye ndifunde iincwadi zesiXhosa ukukhulisa ulwimi lwam.